Eyona nto ingaba nzima ngokuqhuba ilori nothutha imithwalo enzima phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika kukungabi naxesha elaneleyo lokuphumla, ukuqhuba iindlela ezinde kungadinisa kakhulu.

Molo tata. Ndiyakuva tata kodwa kuleyithi ngoku kwaye ndiyayidinga iUber ukuze ndigoduke. Ingayeyiphi indawo engamisa kuyo ke mhlawumbi?

Abaqhubi beemoto abaqhubi kakuhle ngenxa yeendlela ezingagangathwanga, kwaye ezi ndlela ziyazimosha neemoto.

Ndingogquma iimpumlo zam ngesikipa okanye ngemaski. Ndiphinde ndivule nefestile ukuze ndinganukiselwa.

Ndingafowunela umntu osendlini ndimcele andizisele isipaji sam okanye andifakele imali ndikwazi ukhwela ndiye emsebenzini.

Into ethi qatha engqondweni yam kukudinwa ngoba ukuqhuba iindlela ezinde kuyadinisa kakhulu.

Abahambi beenyawo banee-pavement apha bangahamba khona. Kuphinde kubekho neerowubhothi ezisivumela ukuba sihambe xa iimoto zimile, sikhuseleke singatshayiswa.

Ukuhamba ngeenyawo kunceda kakhulu ngokuphucula isimo sengqondo nokulawulwa ubunzima, kwaye kunceda kakhulu nokulala okungcono.

Ndingaqinisekisa ukuba siyaxhasana sisonke, sincedane ngokukhuselana. Ndingaphinde ndiqinisekise ukuba iimoto zisemthethweni olungileyo.

Ewe, ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele ukuba bendingayazi. Ndicele andincede ngokufumana ikhadi lebhasi.

Ndingaqinisekisa ukuba ndiyalala ndivuke ndingadinwanga kwaye ndiphumlile. Kwenzele uba ndikwazi uqhuba kakuhle ndingabi nazingxaki endleleni.

Akungombono omhle uphatha iprem yomntwana xa uzokhwela iteksi ngoba akuzubakho ndawo yobeka loo prem eteksini. Futhi ingakusokolisa kakhulu into yoba uphathe umntana uphinde uphathe .

Xa ezinye iiteksi okanye ezinye iimoto zigqitha ngokukhawuleza ecaleni kwale imoto esihamba ngayo, loo nto leyo yenza umqhubi abe nomsindo aphele eshawutisa nomnye umqhubi wenye imoto. Enye into eyenza uba umqhubi abe nomsindo kuxa ezinye iimoto zihamba phambi kwale iteksi yakhe ngokucotha zimmoshele ixesha.

Ewe, apha ndihlala khona izithuthi zikawonkewonke ezikhoyo zilungele ukuba zisetyenziswe ngabantu abasele bekhulile xa befuna ukuzihambela noba baya evenkileni okanye ekliniki. Nabani na angahamba aye kule ndawo afuna uya kuyo engenangxaki.

Imathirayeli eninzi, iimpahla zabathengi, imathirayeli eyingozi kunye nothutho olukhethekileyo.

Mamela, iiteksi eziya edolophini ziyafumaneka apha kufitshi. Kulula kanjani ukuyifumana kwaye iyafikeleleka ayiduri tu.